Di-clinic-eng kampo dipetlele o dula lebaka le letelele. Batho ebile ba qetella se ba hlokahetse ba ntse ba dutse. Nna ne ke re mmuso wa rona o hire batho ba bangatanyana, ho be le bo mooki, ho be le baoki ba e leng hore ba tloba ngatanyana di-clinic-ing le dipetleleng tsa rona hore clinic-eng kapa dipetlele ho seka pheta hoba le kopakopano le hore di-line di tsamaye. Batho ba kgone ho thusahala ba ye tlung. Ena ya hore re tlo dula o tlo tsoha hoseng o ya sepetlele kapa clinic-ng, e be o tswa mantsibua ha e no sebetsa. Tlamehile ba bang hore re thusa ka nako e ka pela

Batho ba nang le ba fokolang ba sokola haholo hobane ha ba kgone ho thuswa ka nako, ha ba kgone ho fumana thuso e ba e hlokang. Nthwe e nka e akaretsang ke hore le bona ba ke ba fuwe monyetla wa hore ba kgone ho thola mesebetsi le ha ekaba o fe kapa o fe. Ho seka kgethuwa hore ba ba ba loketse ho sebetsa kae, ba loketse ho etsa eng le bone tlamehile, ba fuwa monyetla wa hore ba tlamehile ba etse jwang. Ba sebetse jwang, ba fumane monyetla hore ba sebetse ko moo ba batlang ho sebetsa teng, moo ba bonang hore ba loketse ho sebetsa teng.

Ba tlameha ho dula fatshe, ba ngole dingongoreho. Ba ngole le hore bana ba bone ba ja eng ha ba je eng. Ho tswe budget e tla akaretsang bana bohle ba sekolo, hore bana ba tlo ja eng ka letsatsi le tjena. Bana ba tlo ja eng ka letsatsi le le tjena itseng hore ho sekaba le dikgohakgohano hareng ha ba batswadi ba bana le batho ba sebetsang kitchen-eng sekolong, ba e leng hore ke bona ba lokisetsang bana ba dijo ha ba le sekolong, dijo tsa hoseng le dijo tsa motshehare.

Ba ile ba e sebedisa vaccine. Ba bang ha ba e sebedisa, empa ha ke ha ke hopole ho thwe motho o bolailwe ke vaccine kampo e o bolailwe hobane ha ha hlaba vaccine o ile a hlokahala. Re re ntse re phela. Ke ne ke bona nkare hore ba re hlabise ba ne ba le qeto ba e shebile, ho na le ntho e ne ba e batla ho re etsa yona. Ka hoo, ke bona e sa sebetsa nna taba ya vaccine hobane ha o qeta ho hlaba ha o sa kule, o ba hantle kampo o a kula.

Ha ke sa na tsona dipidisi tseo hobane ke bile ke ikutlwa ke fodile mmeleng. Ka hoo ke eo e se e kgutlile ka matla TB, ha ke sa tseba le hore ke etse jwang, ke kopa le nthuse. Ebe e le hore hee ke a botsiwa hore ho tlile jwang ke tlohele ho nwa dipidisi. Ke a ba hlalosetsa hore ke ile ka ikutlwa ke le matleng. Ke se ke fola, ka be se ke di lahla dipidisi tseo, hobane ke bone di se na di tlo kgona ho nthusa jwalo ka ha ke ne ke fodile empa ke eo e kgutlile hape. Ne ke kopa thuso.

Ke eletsa hore jwalo ka ha ke na le buka ena ya bopaki ba maeto a ka clinic-ing ha ke isa ngwana e be ke ho etsahala hore ke fose nako ha bana tokelo ya hore ba nkobe ke batla ho tseba hore ha ba nkoba ba nkoba ka mabaka a itseng ka mabaka a fe. Akere ne ba tlamehile ba botse hore ho etsahetseng hore ke sekebe ka tla clinic-ng, ke tlisa ngwana. Ha hona hore ba ka re ko nna ke kgutlele morao. Ba tlamehile ba etse mosebetsi wa bona, ba etse ntho e nepahetseng.

Ka tlung, ka ikwalla polekeng e kwalehileng hore ke seka kena bolwetse bona boo ke iphumaneng ke le ho bona. Ka nwa meriana e nepahetseng hore ke kgone hore ke fole. Haebaneng ha ke be betere ke tla kopa ho isiswa sepetlele hore ke kgone hore ke fumane dintlha tse nepahetseng, le hore ba kgone hore ba mphodise clinic-eng kapa sepetlele.

Ke bona quite hore ba itlhokomele, ba kgone ho etsa dintho tse betere. Ba se ka tsamaya ba etsa etsa dintho tse sa lokang ebile e fana ka keletso hore ntho e e nepahetseng o tlameha wa etsa le hore o kgone ho itshireletsa jwang malwetseng ana a mangatangata ao re phelang ka ona mona setjhabeng sa rona.

Ha ha ke dule mahaeng empa ke dula lekeisheneng. Empa ha ke ne ke haebaneng ke ne ke dula mahaeng ne ke tla ngolla mmuso kapa ke ngole dikantorong tsa rona tsa mo ke dulang teng hore ke ba tsebise hore ba re etsetse clinic e haufinyana. E nang le dintho tseo re tlabe re di hloka. Le hore ba kgone hore ba re qoletse , ba re qosetsa hore re kgone ho amana le ditaba tsa bo-family planning. Re kgone ho itshireletsa, re kgone ho thiba taba ya pelei, re sekebe ra ima.

E a etseha ntho eo hobane batho ba ba sebetsang di-clinic-ng baoki, ba na le ho re kenyetsa mahlo a batho. Ba rase hara batho hore batho ba tle ba tsebe hore ho etsahalang ka wena. Ha ba kgone hore ba bue le wena sephiring ba o jwetse hore ho etsahalang ka wena. Ba o rasetsa pela setjhaba hore batho ba tsebe hore o na le bolwetsi bo itseng le bo itseng, ebile ha o sebedise le tshireletso kapa ha o ha a ikemisetsa ho sebedisa tshireletso bakeng tsa bophelo ba hao.